Ke hopola ka letsatsi le leng, ka rekisetswa dipidisi tse ne tlamehile di thusa ho matlafatsa masole a mmele a ka, kante ka thola ho re ke mokokotelo. E lare ha ntse ke di nwa, ka utlwa ho se na phethoho e etsahalang mmeleng wa ka. Tsatsi le leng tse ke le ka tlung ke mametse radio, ka utlwa taba ya teng ba e phatlalatsa moyeng. Ba re kopa ho re re seka reka mofuta o itseng wa dipidisi tse tlamehileng ho thusa bo matlafatsa masole a mmele. Ke ha ke di nka ke di qhalla ka toting. Ke tswa ke lo reka tse nepahetseng.

Nako e ngata ha ke tshwerwe ke sefuba, ke ithola ke ya clinic-ing e haufi le heso. Mo clinic-ing ya teng hona le diphapusi tse ngata tsa dingaka, tse ka thusang ho ya ka boemo ba ba ba ho kula wa ka. Sepetlele ha se mo kileng ka ya ha ke kula, a ke so kuli ho fihla boemong bo jwalo. Ho kula wa ka ho fella ngakeng mane clinic-ing mo ke kgonang ho thola moriana o thusang ka nako.

Ho re o tsebe ho re matlwana a rekisang meriana ya setso ho re ba ngodisitswe, o tlameha ho ba kopa for identification or certificate. Se tla bontshang ho re motho ona o thotse diteko tsa ho re a bontshe ho re wa wa wa understand-a meriana a e rekisang etsa eng or e sebetsa jwang?

Ntho ya pele re ka etsang ke ho eletsa basadi ho re ba tlohele ho reka meriana ya ho tshasa sefahleho seterateng, ka hobane bongata ba meriana ena ha melao o molaong. Hape moriana ona o wa lematsa, o lematsa letlalo haholo. Sa bobedi ke ka buisana le municipality or masepala ho re batle ba tlo check-a ntho tsa batho bana. Di-project tsa batho bana ho re di loketse ho sebediswa na? Ha ho se jwalo tlameha tlamehile ba di nke ho re ba kgone ho stop-a ho rekisa moo.

Ha e be ditleleniki ha di ha di ngata, o kaba betere hore ho be na le ntho e bitswang mobile clinic. Tleliniki e e tlabe e kentswe koloing e be tsamaya mahaeng jwalo jwalo ka beke hore e nne e thuse batho ho rera tsa lelapa. Hape, ho hlokahala thuto e ngata ho re batho le bona ba tsebe hore ba be na le tsebo ya ho re ba etse jwang hore ba ba ba rere malapa a bona ka ka boikarabelo.

Ntho e ke sa rateng ka dipetlele tse ditoropong, ke boitshwaro ba manese ha o tla ho bakudi. Manese a mang ha ba bue le setjhaba ka tsela e nepahetseng. Hape ha ba na hlokomelo e nepahetseng ho re ba ka sebetsa mosebetsi oo. Bothata bo bong hape ka dipetlele tse ditoropong, ha ho na ha ba hlwekisi dipleke ka botlalo. Hape manyofonyofo a tletse dipetleleng, basebetsi ba utswa meriana le dintho tse ding hape tse tlo thusang di-patient.

Dithethefatsi le jwala bo senyeditse batho ba bangata bophelo. Toropong e ke dulang ho yona, ya bonahala diketso tsa teng, ditlamorao tsa jwala le dithethefatsi. Ya hobane batjha ba bangata mona mo ke dulang, ba wetse molekong oo wa teng. Hape ba bangata maphelo a bona fetohile, ne ba tsamaya ka dikoloi tsa majabajaba. Hona jwale ba re kopa di-two ranta ho re ba kgone ho jesa addiction tsa bona. Maphelo a bona a sentswe ke jwala le dithethefatsi.

Eya ke hopolo e ntle ho ruta banana ka thero ya malapa. Ba bang se ba entse ba etsa thobalano ka hona ba tlameha ho tseba ho re ba ka fumana ditleleniki le dipetlele ha e ba ba hloka ho fedisa boimana.

Eya ke ka tjho ho re batho ba tshwerweng ke lefu la HIV ba tshwara hantle di-clinic-ing matsatsing ana, ka hobane tshedimoso e se le ngata ka tsa lefu la HIV. Ha ho tshwane le kgale mo ne re sa tsebe haholo ka yona. Batho ba sa tsebe hore ba ba tshware jwang. Kajeno education e teng, le manese le di-doctor ba train-uwe ho re ba tshware batho ba tshwerweng ke lefu leo hantle. Le rona society se re ithutile hore batho ba ba lefu la HIV ha se batho ba tlamehileng ho kwallwa ka ntle. Ho ba ba ba ba na le kgethollo, mare re ba amohele, re ba tshware jwalo ka batho ba ba hantle.